Ndiyayazi mhlobo wam le nto ukuyo, kodwa andiqondi uba ikhona indlela esinoyinceda ngayo kuba yinto enyanzelekileyo uba yenzeke. Kuthi kumele uba nje siyayixolela uba yiloo nto iyiyo, funeke sizibhatale ii-toll, toll gates.

Ndicinga njalo kuba inciphisa iingozi endleleni kuba amaxesha amaninzi iingozi ezenzekayo ziba zezi lori neeteksi.

Ndingacela kumqhubi weteksi ukuba ndizayibhatala xa sesifika kule ndawo siya kuyo kuba kaloku imali idibene andinandlela yokuyitshintsha. Plasi ndiyaleqa andifuni, uhlala apha ndikhangela itshintshi kanti bendinofika ndiyikhangele phambili.

Into ebalulekileyo ube unayo ihelimethi ukhusele intloko le yakho, ulandele imithetho yendlela kwakunye nokuba ungahambi ngobusuku uphume kwangexesha emsebenzini nalapha endlini uphume ngexesha kukhanya.

Kweli lethu icala iindlela ezihamba ngalo ibhasi liyothusa, ihamba kancinci. Ihamba inamaxesha apha ekuseni ibhasi yokugqibela ingo-eight. Njengoba ibhasi yokugqibela ingo-eight nje uzawufumana eyobuya ibuye ngo-two, iphinde ibuye ngo-six kube kuphelele apho. Apha phakathi naphakathi funeke uhambe ngeteksi, iiteksi ziyabiza, ibhasi kanti yona ihle kancinci kule mali yeteksi.

Ndicinga uba ndingafowunela isikhululo eso sebhasi, ndisabele ndibeke nezikhalazo zam, bandizamele nendlela yokuba ndiye emsebenzini, ndifumane indlela erayithi yoya emsebenzini.

Ingxaki yipetroli, amafutha ayabiza nesevisi le uba imoto funeka iseviswe. So, the more uyisebenzisa ukhupha apha epokothweni kuwe.

Ndicinga uba urhulumente wenza kangangoko akwazi ukwenza kuba ndikhumbula elinye ibali ebelibaliswa eSite B eKhayelitsha kusithiwa kudlwengulwe omnye wabaqhubi beambulanisi ngenxa yoba eye ematyotyombeni. Wehlika wangena ngaphakathi imoto ishiyeke ngaphandle, so ndicinga uba urhulumente wenza kangangoko ekwazi ukwenza, ayikho enye indlela ebenokuyenza ngayo.

Ndicela wehlise isantya bhuti noko asileqi, noko asinawuleqa ezulwini, sizawufika kwangexesha apho siya khona.

Hayi kwezi zethu iibhasi yinto eqhelekileyo into yoba uba ume ebhasini ude uyofika apho uya khona. Igcwele ithe qhu ngoku kumiweyo, kukho abantu abamileyo, bamile pha ngaphambili, nalapha epasejini yebhasi kumiwe.

Abaqhubi beeteksi ke bayathanda uba ngabaphathi bendlela. Bayaowuvatheyikha ngexesha elirongo, bahamba kwii-lanes ezirongo. So, iba zizinto ezinjalo, kuliwe ngaloo nto ufike bevele ngefestire beshawutisa.

Ndicinga uba abaqhubi beelori bahambe besima ezigaraji bathege ukutya. Ukutya ngoo-KFC, iipayi iinto ezinjalo. Akhomntu unokwazi ukuphatha ukutya okuphekwe endlini ixesha elide kangakaya.

Ndingafowunela isikhululo sebhasi esi, ndisabele uba itshintsha xa kutheni, and ndizame indlela yoba bandizamele indlela yoba ndiyofika emsebenzini.

Iindlela zasezilalini zimbi. Maxa wambi xa kuthe kwanetha zimtyibilizi, zineekona, kuya le kuya le.